Umdlalo wombhoxo unobungozi kakhulu emzimbeni womntu.

Olu phulo lwabo baza kulenza luzakuqala nini? Ingaba luphulo oluza kuthatha iinyanga okanye ixesha elingakanani? Ingaba bazakwenza njani ukuze wonke umntu okanye lonke ulutsha lulufumane le mfundiso baze nayo?

Indlela yokuziphatha nendlela yokuphatha umzimba wakho uhlale ucocekile. Kuba xa udlala ezemidlalo kufuneka ube ngumntu okwaziyo ukuziphatha, ozaziyo iinto azityayo okwaziyo ukuhoya umzimba wakho.

Mna ngokomthetho wam ndingumntu othanda iKaizer Chiefs. Ndingathi unobangela waloo nto kuba ndakhula kuthandwa yona kuba andinaso esinye isizathu ngaphandle kweso.

Esi siganeko sanceda ukuba abantu bazane bakwazi ukubona ukuba abanye abantu baphila njani kumazwe abasuka kubo. Nabantu bangaphandle bakwazi ukubona ukuba impilo yaseMzantsi Afrika yimpilo enjani.

Into yokuxuba abadlali xa kudlalwa inceda ekubeni bakwazi ukufundisana ngeendlela zokudlala ezintsha abangazaziyo, kuba mntu ngamnye unendlela adlala ngayo nendlela abona ngayo izinto. Loo nto inceda babone izinto ngamehlo abanye abantu.

Kunefuthe elininzi kuba ezilalini ixesha elininzi kudla ngodlalwa ibhola ekhatywayo kuphela. Loo nto yenziwa kukuba abantu abaninzi abanalo ulwazi ngeminye imidlalo ekhoyo ngaphandle kwebhola, kuba urhulumente ixesha elinintsi akazihoyi iilali ngokuzifundisa ngemidlalo yonke ekhoyo apha eMzantsi Afrika.

Into yokohluka yinto entle, ayonto enokwenzela iintloni. Kuba kakade wonke umntu wohlukile, qha ixesha elinintsi abantu bafuna ukufana nabalingani babo. Xa ubona uba ibhola ekhatywayo yinto oyithandayo, qhuba nebhola ekhatywayo. Mna ndikukhuthaza ngelitshoyo.

Ndithanda uPhumeza Maweni kuba wasibonisa ukuba uyakwazi ukuba uphume uyodlala kumazwe angaphandle xa umdlalo uwuthanda.

Ayikokuphela komhlaba ukutyiwa kweqela lakho. Loo nto iyanibonisa ukuba funeka nisebenze nzima ukuze nikwazi ukuba niwine nani, niphumelele emidlalweni eniyidlalayo.

Kungabikho kwezinto zokudlala ibhola yeqakamba, kuba kwizikolo ezinintsi azikho i-equipment yokudlala, namabala okudlala iqakamba awekho.

Xa edlala nabanye abantwana kuza kunyanzeleka ukuba athethe nabo, kwaye loo nto iza kumenza ukuba akwazi ukuqhelana nokuncokola okanye nokuthetha nabanye abantwana. Loo nto iza kumkhupha kule nto yakhe yokuba neentloni.

Udibana nabanye abantwana kungamnceda kuloo nto yokuba abe lilolo. Ewe, akuzuba lula kodwa iza kumnceda loo nto kakhulu.

Into enokwenziwa yokuqala ingakuba abadlali bebhola bonke xa bedlalela iBanyana Banyana okanye iBafana Bafana babhatalwe imali elinganayo. Loo nto ingatsho ibenze bakhuthazeke nabo. Kungabikho laa nto yokuba abadlalela iBafana Bafana babhatalwe imali engaphezulu kwabadlalela iBanyana Banyana.

Imidlalo yeevidiyo ingenelele kakhulu. Iluncedo kwelinye icala kubantu abangathandiyo ukuphumela ngaphandle, kodwa kwelinye icala iphinde itshabalalise ulutsha kuba ulutsha oluninzi alusathandi ukudlala phandle, luthanda ukuzivalela lidlale ezi video games.